Leswi ni nga va tsundzuxaka swona i ku ri ku xavisa mirhi ya vuxisi na tindlela ta mavun'wa to tshungula mavabyi, i swilo swin'wana leswi nga ta endla ku ri munhu a lahlekeriwa hi vumundzuku bya yena bya kahle, laha a nga ta ti kuma a ri jele hikuva.

Va thekinoloji va fanele ku yi tirhisa, leswaku mi posa mimirhi hi xihatla leswaku yi kota ku fika .

Vutshunguri bya manguva lawa, loko u twa ku vava u ya etliliniki va ya ku nyiketa, kambe bya ndhavuko a va ya enhoveni va ya ku celela murhi wo karhi va vuya va ku nyiketa.

Minongonoko leyi nga kona ku na tliliniki ya vavanuna, leyi yi pfunaka ku vavanuna hi rihanyo ra karhi ro ro fambiselana na vona vavanuna.

Ni vona yi nga ri kahle hikuva, van'wana va wo tsakisa hi ku kuma mali ntsena, a va va tekeli nhlokweni, a va va hlayisi. Etindhawini yo hlawuleka va ta va va hlayisekile ku tlula ku tshama emakaya ya.

Swi na nkoka hikuva swi endla leswaku ri va ta va ta langutisana na mhaka leyi nga endlaka ka ha ri na nkarhi.

Ku loko va fonela va nga va tivisa tindhawu leti va nga ku nga va ku ri tliliniki ku nga va ku ri spaza shop.

Tinxaka to hambana ta mfukuzana. Ku na fukuzana ya mavele, ku na fukuzana ya byongo ya mbilu.

Eya, vatswari va ku vana va vona va yimbisiwa va ha ri vantsongo hikwalaho ka ku, minkarhi leyi hi hanyaka ka yona loko wo ti kuma i fike eka grade yo fana na grade grade ya mbirhi ku ya henhla u nge se yimbisiwa, vana va ku hleka. So vatswari va yo yimbisa vana va vona va ha ri vantsongo.

Ndzi nga n'wi n'wi byela leswaku a or-o kumbe mina ni ku ni ta va nghenisa a a nga ta n'wi.

Nkoka wo phamela vana swakudya swakudya. Swa ku va dyondza va tshunxekile hikuva van'wana emakaya ku ku fika exikolweni va swi tiva leswaku va ta kuma mphakelo or va va va .

Leswinene ni nga xi endla i ku nghena eka inthanete, kambisisa vuxokoxoko lebyi a byi swivutiso leswi.

Swi dlaya swirho so karhi endzeni ka .

Murhi lowu tirhisiwaka i jinja naswona ya tirha hikuva jinja loko u yi virisa ya ku.

U ku fana na ya N one yi nga vekiwa na tikhamera leswaku hunguta ku tsutsuma hi xipidi xa le henhla .

Van'wana hikwalaho ko chuha. Va chuhile leswi endlaku ku ri.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku ku na vanhu lava va mavun'wa no xavisa miri .

N'anga i munhu mirhi ya xintu ku tshungula.

A ndzi nga ta khomeka kahle hikuva, loko va ha ri na malembe mantsongo ku kunguhata.

Vavanuna vo tala vavanuna vo tala loko va hlangana swiyimo swa so, a va hlamuseli munhu. Hikwalaho ka ku va chava ku endliwa xihlekiso or ku ka va nga tekeriwi enhlokweni laha swi endla leswaku vavanuna vo tala va teka vutomi bya vona loko va hlangana na swiyimo swo tika.

Xin'wana lexi endlaka i ku vatswari van'wana a va swi koti ku vulavula na vana va vona, va tshama na vona ehansi va vadyondzisa hi swa vutomi. Van'wani a va na vanghana va kahle laha va ya hetelelaka va endle swilo swo biha.

Ndzi vona ku ri mhaka ya kahle ku dyondzisiwa eswikolweni leswaku, va va va ta kota ku va na vutivi bya switandzhaku leswi nga kona loko u u u ti kuma a tinghenelerise ka mhaka yo fana na yona.

Ku dya swakudya ka swa kahle, leswi nga na rihanyo ra kahle.

loko va kuma xinavetiso va tshama hansi va lavisisa vuxokoxoko hinkwabyo leswaku va ti papalata ku ti kuma va wele ekhombyeni.

A ndzi ta lava munhu loyi ni nga ta tshama a hansi na yena ni n'wi hlamusela tanihi mutswari or munhu, tati kumbe munghana loyi ni swi tivaka leswaku a swi nge fambi a byela vanhu. Kumbe ndzi hlamusela loyi a swi dyondzeleke xo xanisiwa ka vavasati.

Xo sungula i ku pfumala vuxokoxoko na vutivi. Xa vumbirhi i ku i ku i ku pfumala vutivi byo karhi. Xo hetisela, swi endla hikuva loko va vona ku endle munhu loyi a dumeke kumbe va navetisa munhu loyi a dumeke, va ti byela ku i swi na ntiyiso.

Xo sungula leswi va nga xi endlaka i ku boha bandi loko vakhandziya movha, na ku tsutsuma hi rivilo leri lavekaka eka patu leri ro karhi tanihileswi ku tsariwaka mapatwini ku ri ka leri ku laveka one twenty, ka leri ku laveka eighty, ku laveka hundred. Va fanele ku landzelela milawu ya le mapatwini ku sivela timhangu ta le maghondzweni.

lawulaka ntsengo wa rihanyo wa phurayivhete i ku, va swi tiva leswaku ri vanhu loko va ta laha va hakela ende va ta kuma mali.

languta mhaka yo yimba hi ndlela leyi landzelaka. Va va swi tekela enhlokweni laha swi nga kahle hikuva, loko u nga yi ma nga swi olovile leswaku u kuma mavabyi yo hambanahambana.

leswi ni nga ta va nyika xona i ku ri, kama wun'wani swilo swa xintu a swi tirhi ku laveka vutshunguri bya manguva lawa kumbe bya xisayense. Laha ni nga vulaka leswaku vanhu vo tala lava tirhisaka maphilisi lava nyikiwaka eswibedhlele kumbe etitliniki, emakumu va hetelela va va tshungulekile.

nga kona loko vanhu va nga teki maphilisi ya vona hi mfanelo i ku mavabyi lama va ma vabyaka ma nga ma nga engeteleka kumbe ku nyanya ku tlula leswi a va ri xiswona.

Xo sungula swi nga ni endla ku ni nga titwi kahle kambe xi nga ka swi nga ndzi khomi kahle hikuva mutswari loko a ri nkulu a nga fanelangi ku cukumetiwa.

I ku tshama eka tindhawu leti hlayisekeke ku fanele ku tshama endlwini na vana va nga yi emakhwatini, enhoveni.

Xo sungula ni nga ta ti vutisa xona i ku hikwalaho ka yini a nga vulavulanga na mina mutswari wa yena wa xisati a ni hlamusela? Na ku hikwalaho ka yini mina a ni nga swi lemuki swo fana na swona leswi?

Ku tika ka muntshwa swi nga n'wi disturb-a exikolweni. Laha a nga ta hlangana na swilo swa ku hambanahambana vanghana va n'wi hleka exikolweni, a sungula ku ka a nga endli swona ni swa ka swa tidyondzo.

Va fanele va vadyondzisi va lavisisa ku i vana va hi va nga na allergy, va tsariwa ethlelo. Loko ku ri na mphakelo swa vona va chela esayitini ku ri loko ku ri na n'wana loyi a nga na allergy ya fish loko ku phakiwa fish va nga endli xihoxo xo ti kuma va n'wi phakerile.

Ndzi ta vutisa ku xana lava xavisaka vona rihanyo ra vona ri njhani? ni tlhela ni lavisisa ku swi nga va swi ri ntiyiso na.

Ndzi nga ndzi nga langutisa leswaku hi tshama kusuhi na yini, ku fana na vhengele, na xikolo, na ndhawu leyi ku nwiwaka kona byalwa. Ndzi ndzi ta kota ku hlamusela ku ri ndzi le hi hi kwini va ta kota ku.

ya xilungu hikwalaho ka ku ya xilungu ku na murhi wa switandzhaku. Wa xilungu va tlhela va hlamusela switandzhaku, kambe wa ndhavuko va to ku nyika wu endla switandzhaku a va n'wi hlamuseli ene mikama yin'wani va hava swo ku pfuna.

Ina, ni vona loko ri mhaka ya kahle hikuva loko munhu a nga yimbangi swi swi endla leswaku yena swi olova ku chela van'wana mavabyi.

Ndzi le endhawini ya vuxavisi, laha ndzi vonaka ku huma endzilo exopeni rin'wani kwalaho tlhelo kumbe evhengeleni rin'wani hikwalaho etlhelo ka . Ku le ku pfurheni ka ndzilo ende naswona ku tele vanhu endzeni.

I ku va, i ku yima kule na munhu loyi a nga kusuhi na wena, na ku tshama u ambale musk musk enon'wini.

I wa phurayivhete hikuva, hi kona va ku tekelaka ngopfu enhlokweni. Ta rihanyo ra mfumo a va tekeli enhlokweni hi ku tiva leswaku a wu va ngheniseli mali.

Ku vutihlamuleri lebyi nga na byona i ku tiyisisa leswaku or i ku lavisisa xivangelo xa ku va why muhlaseriwa a hlaseriwile nakona a a endla leswaku swi nga ha pfuki swi humelerile.

swi fanele swi yirisiwa hikuva swin'wana swa kona swi endla leswaku swichudeni swi hetelela swi vabya.

E-e, hikuva i khale HIV a yi ri kona, kambe ku hava swo swi swo swi herisa kumbe horisa, hi swa xintu, hi swa xilungu, kumbe swa manguva lawa leswi herisaka.

Swi va nga tsundzuxaka leswaku vana va fanele va dya swakudya leswi swo ka swi nga expire-angi kumbe ku hundzeriwa hi date. Swakudya leswi swi akaka ku mi mirhi. Swi na nkoka hikuva vana loko va dya swakudya leswi nga kahle, swi nga na rihanyo, va kota na ku yisa tidyondzo ta vona kahle.

swi kama wun'wani swi endla hi vanhu lava a tshamaka na vona. Loko munhu a tshama na vanhu va dzahaka swidzidziharisi siku na siku na yena i ta hetelela a ti kuma a dzaha siku na siku. laha swi hetelelaka swi endla ku a nghena hi nhloko.

madokodela lamo ka ma nga ri nawini xo sungula ma pfumala setifikheti, ya ku ya ku kombisa leswaku va dyondzekile va . Xa vumbirhi loko va tlhela va ku nyiketa swo fana na maphilisi, i va vutisa tinhlamulo to tika, va hetelela va nga kotangi ku ti hlamula hikwalaho ka ku pfumala vuxokoxoko.

Eka kokwana xana mi lava ku teka vutomi bya wena nkarhi wu nga se fika xana? hi ku titsongahata lokukulu hi kombela ku mi huma hikwalaho ka ku ha mi lava evuton'wini swa ha tele leswi mi faneleke mi hi komba tindlela kumbe mi hi dyondzisaka swona.

lawula hi ku yi tsundzuxa ku ri xana hikwalaho ka yini ya ha ala yi teka swi leswi swi hoxaku vutomi bya vona enghozini xana va lava ku ti herisela vutomi nkarhi wu nge se fika xana.

Xo sungula a va ngheni eka inthanete va chekisisa ku ri munhu yaloye i i na swona swa swi eka inthanete xana va kuma vuxokoxoko hikwalaho ka ku inthanete yi endla leswaku ri hi kuma vuxokoxoko.

Hikwalaho ka ku ri loko swi kumeka ku ri u na xona xitsongwatsongwana u fanele u nyikiwa tiphilisi to karhi leti nga ta endla ku ri ti sivela leswaku n'wana wa wena a va na switsongwatsongwani xexo loko u nga swi loko u u swi tiva ivi u tshama na swona swi veka vutomi bya n'wana wa wena nghozini laha n'wana wena a nga ta tswariwa a ri na byona.

E-e ndzi vona swi nga lulamanga hikwalaho ka ku van'wani va dlina va hetelele va wa laha swi tlhelaku swi teka na vutomi bya vona vanhu lava tirhaka exibedhlele va fanele va endla vuxokoxoko bya ku ri or-o va endla migirigiri ya leswaku ri vanhu hinkwavo va pfuneka hi nkarhi ku nga vi na layeni yo leha.

Munhu ku vona ku ri u na vuvabyi bya gome u ta n'wi vona hi ku hikuva nhamu ya yena yi tshama yi voyamile kambe loko u ri munhunkulu i nga susiwangi i ta vona hi swirhumbani swo ka swi nga heli laha swi hetelelaku swi va swi ri na bya mpimo.

Swakudya leswi akaka miri i matsavu na mihandzu matsavu hi vulavula hi avocado, sinach na swin'wana na swin'wana kambe matsavu hi vulavula hi tibanana maapula na malamula.

kahle hikwalaho ka ku ri wa kuma ku ri minchumu leyi tirhisanaka tirhisiweke a yi fambiselani laha hi nga ta hetelela yi n'wu hoxe vutomi bya yena enghozini.

xikongomelo xa mina xa ku va ndzi tile laha exikolweni namuntlha i ku tela ku kombela ku nyikiwa mpfumelelo wa ku endla swa vurimi eswikolweni swa n'wina hikwalaho ka ku ri loko ndzi langutile eka vutomi lebyi hanyaka byona masiku lawa vana vo tala va kuma swakudya swa kahle exikolweni loko va fika ekaya van'wani va tlela va nga dyangi ivi va ve dya mindzuku kambe loko va ta exikolweni so ndzi kombela ku endla vurimi leswaku ri loko swimilani swi kurile n'wana na wun'wani na un'wani a famba na swona ku fana ni mazambhala spinach khavichi matamatisi na tinyala leswaku va kota ku ya khomisa kwalaya na kwalaya kona.

Eya hikuva va lava ku cheka leswaku hi mpelampela vuvabyi lebyi a wu ri na byona byi herini xana hikuva van'wani swa endla nga ku i horini kambe endzhaku ka nkarhi swi tlhela swi vuya.

Vuvabyi bya xitshuketano i vuvabyi bya mianakanyo lebyi byi tlhelaka byi vavisa mimiri vuvabyi bya vuanakanyo munhu a nga tshunguriwa byona hi ku dyondzisiwa maendlelo ya vutomi.

Ina wa ha endliwa kambe maendlelo ya kona a ya ha fani na khale hikwalaho ka ku eka vutomi lebyi hi hanyaka byona sweswi va swi endla swi yisiwa ne le ka ti-social media swi vona hi wun'wani na wun'wani maendlelo ya kona a ya ha fani khale kambe eya swa ha yendliwa.

Ina ndzi vona wu ri na nkoka hikwalaho ka ku ri ve le hansi va swi kota ku tikisela vutomi swo va endla leswaku swi swa wena swi nga fambi hikwalaha ka ku u hikwalaha ka ku u va u va e rivele.

E-e COVID yi nge dlayiwi hi ku hlamba mavoko ntsena hikwalaho ka ku ri loko munhu a ri na COVID a khohlola xitsongwatsongwana lexiya xa haha emoyeni kambe loko munhu o va a nga mbalangi mask xi ta fika xi kuma yena hambiloko o va a hlambini mavoko.

Switirhisiwa leswi lavekaka exikolweni xo sungula i ku kuma ti-wheelchair eka vana lava ka va nga koteki ku tshama no famba swa va tikela loko va va tshamini va va badamini emubedweni va nga pfuki va endle nchumu hi kombela lava nga kotaka ku hi pfuna hi swa timali va hi xavela ti-wheelchair.

Ina ni nga ha ya emahlweni ni endla vuxaka hikwalaho ka ku ri u xo sungula wa va na vuvabyi hikwalaho ka ku u va u byi kume eka vatswari kumbe u va u bebuliwe na byona ku va munhu a ri na vuvabyi a swi vuli ku ri u fane a a hanyisiwa ku vava or-o a hanyisiwa ingaku i xiharhi hinkwenu hi na timfanelo to fana.

Murhi wa xintu lowu va wu tirhisaka i timitsu leti va ti celaka enhoveni leti ti nga ku pfunaka ku ri u amukela khombo leri u nga hlangana na .

Ti sivela ambulense ku ri yi nga koti ku nghena hikwalaho ka ku ri xo sungula yi ta va yi kha yi tsutsuma hi rivilo ra le henhla laha swi nga ta ka swi nga koteki hikwalaho ka ku patu ra kona ri na magojigoji.

Xo sungula lexi va fanele ku xi langutisa i nchumu wo karhi lowu vitanaka hi xinghezi wu vitaniwaka expiry date date loko yi hundzeriwile xo sungula va fane va xi cheka hikwalaho ka ku ri maphilisi ya nawu hi nge ku nyiketi i swilo leswi swi nga hundzeriwa xa vumbirhi maphilisi man'wani ya na ti-code u teka code liya u yisa eka inthanete u cheka leswaku himpela i ya le nawini na.

Xo sungula ndzi twisisa ku ri ku na xivulavulelo lexaku ri n'wanuna a nga rili kambe n'wanuna loko a tekeriwa vo tala ha va vona va hetelela va teke vutomi bya vona lexi ni nga xi vulaka i leswaku ri famba u ya eka dokodela wa rihanyo loyi a nga na vuxokoxoko loyi a vitaniwaku swi vitaniwaku Therapy loko u vona leswaku u nga i ku na dokodela ra n'wansati lava laha ku nga na dokodela ra n'wanuna leswaku i vulavula na yena leswi swi ku vavisaka ambilwini ku ri i ta kota ku va na rihanyo ra kahle.

Timhaka to biha leti va hlanganaka na tona eka timhaka to va fikelela vukorhokeri bya kahle timhaka to biha leti va hlanganaka na tona i ku nkama wun'wani eka tindhawu leti va tshama ka tona a ku na switirhisiwa swa leswi va fanelaku ku swi tirhisa ku fana ni tindhawu tin'wani ku fana na le madorobeni kun'wani ku hava tindhawu to famba ti-wheelchair.

Swi engetela hikwalaho ka ku ri vanhu va va va karhi va la ku pfuneka hi nkarhi wa le wo laha makhamba kumbe titsotsi ti kumaka nkarhi wo endla tin'wani tiphilisi ta vuxisi.

Leswi mfumo wu faneleke ku swi endla i ku thola vatirhi vo tala eswibedhlele hikwalaho ka ku ri u ta kuma layeni yi lehile kambe munhu loyi a va pfunaka hi ti fayili i munhu wa wun'we kambe loko mfumo wo endla leswaku ku thoriwa vanhu vo tala va pfunana na tilayini na vanhu a va nga tshami nkarhi wo leha etilayenini.

Ina, a ndzi ta vabyela hikwalaho ka ku ri loko ndzo miyela naswona endzhaka nkarhi swi ta tikisela mina n'wini leswi ni fanele ku swi endla i ku lava ku pfuniwa ka ha ri na nkarhi swi nga se fikelela eka ndhawu leyi kumbe eka xiteji hi xinghezi leyi va nga ta ka va nga swi koti ku ni pfuna kumbe ku fikelela ku pfuniwa.

Xo sungula lexi ndzi faneleke ku xi endla i ku boha bandi ra nsirhelelo na ku famba hi xipidi lexi lavekaka epatwini, epatwini loko va tsale xipidi xa ku ku tsutsumiwa eighty ni nga endla leswaku ni tsutsuma hundred leswi nga ta ndla ku ku va na minghozi.

Vana va masiku lama kumbe eminkarhini leyi hi hanyaku ka yona loko u va byela swilo van'wani swa swa va tikisela kumbe a swi olovi ku va swi susa emiehleketweni.

Titliliniki ta rihanyo leti fambafambaka ti antswisa hikuva va swi kota van'wani a va swi koti ku famba va ya etliliniki hikwalaho ka ku ku va ku ri kule van'wani va pfumala mali yo khandziya kambe titliliniki ta rihanyo leti fambafambaku ti endla leswaku ntirho wa vona wu olova va nga ti karhati va ya etliliniki.

Swidzidziharisi swi hi xitalo swi tiveka leswaku swi onha mahawu loko munhu a swi tirhisa a nga ri kahle emiehleketweni laha swi endlaka ku ri munhu loyi a languteka i nga ri i munhu loyi o ka a nga ri kahle enhlokweni kumbe i munhu loyi a pengaka.

Ndzi vona swi nga lulamanga hikwalaho ka ku ri van'wanyana vanhu va lahlekeriwa hi vutomi va ri eswibedhlele hikwalaho ka ku vanhu vo pfuna a va talangi van'wani va vona van'wani va vona va yima nkarhi wo leha va ha yimele ku pfuniwa hikwalaho ka ku ri ku ku tirha munhu wa yi one ende ku tirha munhu un'we na kona vanhu lava va lavaku ku pfuniwa va tele.

Ndzi nga n'wi seketela hi ku n'wi kombisa hi ku n'wi nyika swikombiso swa vanhu lava van'wani va nga lahlekeliwa hi vutomi bya vona hikwalaho ka ku ku chava ku sungula mirhi mirhi yo hunguta ku karhateka.

Xikongomelo lexi a xi endle leswaku ri hi nga tshunelelani loko COVID yi fika laha Afrika-Dzonga hikwalaho ka ku ri xitsongwatsongwana lexi loko munhu a hefemula a ri na xitsongwatsongwana a nga a mbalanga mask a swi a swi koteka a swi koteka ku ri xi haxeka xi va kona kambe loko mo va mi tshunele mi tele a xi ta mu khoma hinkwenu.

Mavonelo ya mina eka xitatimende lexi ngo vantshwa va namuntlha va onhakile naswona va tsanile hi yona mhaka leyi va lavaka mirhi yo hunguta ku vilela vantshwa va masiku lama va tinghenise eka swilo swa vanhu lavakulu va ha ri swihlangi laha swi endlaku leswaku ri swi va tikisela laha va hetelelaku va hanyaka hi va nga hanyeki ra kahle laha va tshamaka va kha va tikeriwa.

Lexi mfumo wu fanele ku xi endla i ku endla leswaku ri swibedhlele kumbe titliliniki hinkwato ti nyikiwa mimirhi yo tala ende nakona va tshama va kha va yisa mimirhi.

Switori leswi tolovelekeke i ku ri vanhu vo tala lava tirhisaku swidzidziharisi i vanhu lava emakumu va hetelelaku va va makhamba hikwalaho ka ku ri a va swi koti ku tshama va nga ri na mali ya ku xava.

hikwalaho ka ku ri vuvabyi bya ku vilela byi hetelela byi endle leswaku munhu a va na vuvabyi bya mbilu laha rihanyo ra yena ri sungula ku ka a nga tsakisi.

Khombo i ra ku tirhisa mirhi yo pima kumbe yo tlula mpimo eka mavabyi bya eka vuvabyi bya dementia i ku va nkama wo tala u sungula ku va ni problem ya marhambu.

Xivangelo lexi endlaka timovha ti chayisana eka magondzo lamakulu i ku va ku ri vanhu va va va kha va tsutsuma hi ndlela yo chavisa laha va nga koteki ku hi xilungu swi vula ku hi xilungu va swi vitanaka control-a movha laha swi endlaka ku ri va chayisana.

Leswi a ni ta swi endla i ku veka tikhamera eka mapatu kulu ku fana ni None na mapatu man'wani na man'wani i ku veka tikhamera no endla leswaku ri maphorisa ma va ma ri kona loko famba nyana ma va ma ri kona hikwalaho ka ku ri vanhu a va ta chava ku nikiwa mathikithi.

Tindlela leti ti fanele ti tirhisiwaku ku hlohlotelo vanhu ku amukela na ku landzelela treatment ya mavabyi ya HIV xo sungula va fane va dyondzisiwa hi switandzhaku swa ku va u nga landzeleli treatment-e ya mavabyi va tlhela va kombisiwa na hi vanhu lava hundzeke emisaveni leswaku va ta chava va ta kota ku landzelela treatment.

Ntirho lowu a wu endlaka i ku u endla u u endla u endla kumbe u u languta leswaku ri a ku vi na switirhisiwa leswi nga tirhisiwa swo ka swi nga ri kahle.

Hi ku vona ka mina vutomi bya munhu a byi ta cinca endzhako sungula mirhi leyi hungutaka ntshikelelo wa mianakanyo hikwalaho ka ku ri emikarhini leyi hi hanya ka yona kumbe mikarhi leyi hanya ka yona hambi ku ri vana va ntsanana ha swi kota ku tshama hi anakanya hi swilo leswi hi hlanganeke na swona ku fana no kula eka n'wina ku nga ri na nchumu laha swi endlaka ku ri u va na ntshikelelo wa mianakanyo loko vo endla ku leswaku ku va ni mirhi a swi ta endla leswaku vanhu vo tala va pfuneka van'wani va nga tekeriwi na vutomi.